Lantlha fa ke ne ke palame sefofane ke ne ka ikutlwa ke thabile e le tota, mme e ne e le mathomo a me. Ke ne ke thabile e le tota, and-e re ne ra re nametse sefofane re ne re ya kwa Botswana.

Nna toro yame ke go palama sefofane sa Fly Emirates, e le gore sefofane se se kgone go fofa gongwe le gongwe fa o batlang. Batho ba se tshaba mme sona se bolokesegile. Ebile fa o le ka mo gare ga sone, o kgona go fitlhela dijo ebile o kgona le go robala, o lebale le gore o nametse sefofane.

Fa a fitlha ko boemelong ba sefofane mo Aforika Borwa o tshwanetse go ema, e be ba mmitsa a reke tekete ya gage. Fa a fetsa go reka tekete o tshwanetse go tsena mo a ba bontshe yona tekete e la. E be ba beye dilo tse gage mo la ba tsamaye le tsona. A ba bontshe le tekete gore o rekile tekete ka nnete. Mme sefofane seo o tshwanetse go tshwara nako ka gonne fa a ka se tshware nako sefofane, seo se a go fofa se tsamaye. Fa a le ka mogare g a sefofane, ga ba fologa kwa Nigeria, o tshwanetse go folaga le bona, mme a batlisise dilo tsa gage. Fa dilo tsa gage di feleletse, a ba tle taxi ya go ya kwa room-ong kwa yo o nnang kwa teng.

Nna ke akanya gore ke tsona tse di leng botoka, ga o dirise madi a o dirisa thekisi. Se ke se ratang ka di-bus-e ke gore fa o le ka mo gare bus-e o kgona go babalesega, mme go na le batho ba bantsi, ebile ba ka se kgone dinokwane di ka se go tshose.

Mathata a ke a kopane le o ne fa o reka karata e e botlhale ke gore karata eo fa e ka timela o ka se kgone go palama bus-e, mme o tshwanetse go reka bus-e ele nngwe.

Gore motho a nne mokgweetsi o siameng wa bese, o tshwanetse gore a be le license, mme fa a fetsa go nna le license o tshwanetse o rata le bana.

Dikotsi tse di ka diragalang fa go na le strike-e ke gore batho ba kgona go fisa di-bus fa badiri ba dirile strike, mme batho ba ba yang ditirong ba ka se kgone go ya ditirong ka gonne go na le strike-e.

Gore bus-e tsamaye ka nakwana, ba lebeletse batho gore ba tswa meberekong ka nako e feng le gore ke nako mang. Bus-e fa e ka nkema ka ke ka palama.

Ee, nkile ka siwa ke bus fa ke tswa tirong, ke tswile tirong nako e setse e fetile. Fa ke re ko palama bus-e, ka fitlhela bus-e e se yo. Ke ne ke se na taba e nngwe gore ke dirise tekisi.

Fa go na le ditshupetso tsa dibese bakgweetsi ba amaga ka gonne batho setse ba rekile di tekete, ebile a go na se ba ka se dirang. Ba tshwanetse go palama tekesi fa di-bus di.

Di-bus-e ga di tsamaye mo tseleng di le tsotlhe, ka gonne di tsamaya mo go nang le mmila, ebile le fa go na leng mo di-bus di emang mo teng ka gonne ba se fa e ka tsena ka mo gare, metse e tlo go tseya nako.

E tlo amega thata kwa di-bus-, eng le madi, mme ba bangwe ditiro tsa bone di ka fela.

Nna ke ne ke ka fokotsa nako ya tsamaiso, dibese di ka nna di a fokotsa nako ya tsamaiso. Mme di ka nna di a thusa ka go dira mathata a kwa tlase ga tsamaiso .

Ke ne ke ka galefa e le tota, ka gonne ke dirisitse madi a me go dira gore ke reke tekete. E fela jalo, le fa go ntse jalo, ke ne ke ka dirisa sejanaga sa thekisi gore ke kgone go fitlha tirong, ka gonne nka se dule fela kare ga ke tirong ka gonne ga go na di-bus.

Ee, tsela ya mo ke dulang mo teng yona e babalesegile ebile e na le batho ba loreng ba re tlhokometse bosigo le motshegare, ba re ke ma CPF.

Re na le matshwao a tsela a a farologaneng. La mathomo ke pedestrial crossing, ke letshwao le le bontshang gore batsamai ba dinao ba ka tswela tsela kae. La bobedi re na le traffic lights. La boraro re na le pedestrian signal. Traffic light ke letshwao le le bontshang gore batsamai ka dinao ba ka tswa ba tsena tsela nako e e .